Erile ke tana sefofane la ntlha ke ne ke tshogile ke sa itse gore ke ikutlwa jang, ke ne ke ferekane maikutlo, maikutlo a ka a le ko godimo ke utlwa o kare ke tla tlhatsa ke se monate le e seng mme la ntlha ke ne ke fofa ke ne ke fofela ko nageng ya KZN, ke ile ko lewatleng la ga Durban.

Ee, nka rata go se tana sefofane mme batho ba seke ba iphitlhela ba se tshaba ba se namele fela ka tshepo ya gore go a go nna botlhoko hela ga se tloga ga se simolola se tsena mo gareng ga moyeng ba go iphitlhela ba ntse sentle, le ga se tla tsamaya se tla mo lefatsheng ke mo teng mo o tla se utlwang botlhoko ba.

Ke a rata gore go nale dipalangwa tsa dibese gareng ga toropo ya rona gonne di maleba di na le melawana e e siameng ebile di phepafetse ebile ga di na dikotsi tse dintsi tsa dijanaga. Dibese ke a di rata gonne di na le nako ya yone e tsamayang ka yone di na le molao, di na le thulaganyo ga di tshwane le dipalangwa tse dingwe jaaka di taxi gonne tsotlhe di tsamaya pila ka tlhomanyetso, go kopana sentle, go na le kagiso, go na le thulaganyo gareng ga tsona.

Matsapa a re nang le go kopana le o ne ka matsatsi a mangwe ke ge tle be karata ya gago e timetse e ne e na le madi mare o sa iphitlhela o tsamaile dilo go ikwadisa ko Sanral mare ka ditsela tse di mme gape ke ge e tlebe e gana go tap-a e gana gore e balege mo metšhining ya bone ya dibese.

Go le gantsi batho ba bantsi ba iphitlhela e se bakgweetsi ba ba siameng ka ntlha ya matsapa a ba nang le one gareng ga mafapha a ba berekang segolosegolo se se akaretsang kgang ya madi a ba duelwang le kgang ya go iphitlhela dibese tsa bone di sa tsamaiwe, di bankanyiwa sentle yaka di tshwanetse di bankanyiwe kampo le dingongorego tse ba tsamayang ba na le tsone ka dibese tsa bone le e ba e tsamayang.

Dikotsi tse di diragalang fa go na le strike sa bakgweetsi ba dibese ke gore o ka fitlhela ba ba leng strike-ng ba tsamaya ba gobatsa bapalangwa ba tlabe ba palame mo dibeseng tse tlebe di tsamaya di sa tsamaye ka molao. Badiri ba dibese ba feleletsa ba ira gore batho ba amege mo ditirong tsa bone gore ba seke ba fitlha ko mesebetsing ka nako ebile ba bangwe ba kry-a ba feleletsa ba sa tlhole ba ya le mosebetsing gonne go a be go sena dibese tse tlebe di tsamaya di ba isa segolo segolo ko metseng eo e tlebe sena ditekisi tse di tsamayang ka nako e go iwang mosebetsing ka yone.

Dibese di tsamaya ka nako e rileng gonne go a itsewe gore go nale nako e tshwanetse go tsamaiwe batho ba dibese ba ba ba ye malapeng a bone ebile dibese di tsamaya ka nako ka ntlha ya babereki ba e leng gore ba na le nako e ba tsamayang ka yone ga go na se nka se dirang mme ka matsatsi a mangwe o kry-a bese e tletse go sena gope fo o ka nnang teng ke gone hela gore o iphitlhele o emeletse ka dinao.